Bengingazizwa ngijabula kakhulu uma ngivuka njalo ekuseni nginakekela imvelo, nginakekela izitshalo zami, ngokuba isifiso sami yiso ukunakekela imvelo, ngiphinde ngibe ngumfami oveleleyo othanda imfuyo mihla namalanga.

Kubalulekile ukufaka i-PPE ngoba amakhemikhali asetshenziswayo ukubulala, iy'nambuzane ensimini ayabheda kakhulu. Uma ungawasebenzisa ungafakile ezokuphepha, ungazithola usubandakanyeka ekuguleni okuthile okubangwa yiwo amakhemikhali lawa esibulala ngawo izinambuzane ezinsimini nasey'tshalweni zethu esisuke siy'tshalile manje kubaluleke kakhulu ukuthi siy'sebenzise ezokuvikela ukuze sovikeleka, sikwazi ukuqhubeka sinakekele imvelo yethu ney'tshalo zethu esiy'tshalile.

Bengingayizama imbewu exubile ukuze ngizobona ukuthi ulwazi esenginalo selungakanani luyakwazi yini ukuthi ngikhande olunye uhlobo lwezimbewu osesengalusebenzisa ukutshala izitshalo ezithile ezikhulayo ey'phinde futhi zithele zibe umsebenzi omuhle, zikwazi ukukhiqiza zisebenze nakahle futhi ezimakethe uma sesiy'dayisa zikhipha umkhiqizo omuhle.

Kungaba isu elihle kakhulu ukuze kusimame imisebenzi, futhi kuphinde kusimame namakhono abantu abakhona kumkhiqizo wezotshalo nezemvelo. Bekwazi ukuveza amakhono abanawo, bese kubonakale ukuthi umsebenzi wabo omuhle iyathandeka.

Iy'nzuzo ezingatholakala njengamafamu ukuthi uma ufamile noma ungumlimi ungathola kakhulu inzuzo ebuya nganeno, uphinde uthole futhi uxhaso oluningi lokuthi iy'tshalo zakho ziyathengwa kakhulu ziyahamba uma ulimile uyakwazi ukulima kahle uphinde uvune kahle futhi kube khona indawo lapho ohambisa khona ey'makethe. Umsebenzi wakho udayiseke, uqhubeke uye phambili. Iy'nselelo ey'ngaba khona ukuthi mase-ke ukhandile noma usulimele uthi usey'makethe bengakuthengeli abantu ngesimanga sokuthi mhlampe umsebenzi wakho awubukeki kahle noma iy'tshalo zakho mhlampe zibe nenkinga, ay'tholanga kahle ukunakekeleka.

Ukunyamalala komhlaba ebengithembele kuwo ukuthola ukudla nokuthola okuya ngasethunjini kunyamalala. Lokho kungakhanda inselelo enkulu ngoba angeke ngisakwazi ukuziphilisa mina ngizilimele mina ngezandla zami ngithole ukudla okusaphila okuphuma phansi emhlabathini okunama-mineral nomsoco onzulu ozokwazi ukuthi ngiphile, ngibe namandla, ngiphile ngenze yonke into engifisa ukuyenza. Lokhu impela kungangibulala futhi nje angeke kuphileke kalula ngoba sidla imbuya ngothi nje, esikhathini samanje ngendaba yomhlaba onyamalalayo.

Ukuthi kube khona imishini esebenza ngesiphehli mandla ugesi ezikwazi ukuvuna iy'tshalo esuke siy'tshalile ngoba zisuke seziningi kakhulu zizokwazi ukusiza ukuthi abasuke bekwazi ukuy'vuna bekwazi ukuvunelwa imishini bebe belekelelana nayo nalapho sesivunile sikwazi ukuqhubeka silungiselele eminye imikhiqizo njengezimpuphu nje ukuthi impuphu.

Ngicabanga ukuthi akazizwa ejabule ngoba nabantwana bakhe bahlala emadolobheni, ngabe kungcono ukuba bahlala emakhaya bebengakwazi ukuqhubeka nomsebenzi abeziphilisa ngawo okuba ngumlimi, baqhubeke balime lapho ezinsimini zakhe ebenazo, bekwazi ukuqhubeka. Manje-ke akanayo umuntu ozomnikeza leli bhizinisi analo lokulima. Nanokuthuthukisa-ke amakhono abo abantwana bakhe kwezolimo.

Izinzuzo ey'khona zokulima emadolobheni ukuthi abantu abaningi abahlala emadolobheni bayazithanda iy'tshalo ey'suka phansi emhlabathini ey'suke zisezintsha zise-fresh zisathandeka phakathi kwabo abantu.

Ukubaluleka kokuba khona kwengadi phakathi kwekhaya kuwumqondo omuhle loyo ngoba ezempilo zithi kubalulekile ukudla ukudla okusekusha okuphuma phansi emhlabathini nozilimele khona okungafakiwe amakhemikhali kepha okusuke uy'limele khona. So, kubalulekile ukuthi bonke abantu bekwazi ukuthi bay'limele umuzi nomuzi ube nengadi isivande lapho otshala khona izitshalo ezidliwayo ezi-fresh, ezibuyisa umzimba, nezakha umzimba.

Indlela yokuthi kubuyiseleke impilo yomhlabathi ukuthi kuvukuzwe kufakwe zonke imiquba ukuze umhlabathi uvunde ukwazi futhi ukubambeka ngisho ngabe ubugugulekile kodwa uma uwubuyisela ufaka umquba wey'nkomo uyakwazi umhlabathi wakho ukubuya uvunde uqhubeke ukwazi ukulima, wenze yonke into oyithandayo emhlabathini wakho.

Ukwenza ingadi yomphakathi kungaba indlela elula yokukhombisa uthando emiphakathini ukuthi abantu bomphakathi uyathanda ukuthi babone isibonelo esihle kuwe, ukuthi ingadi ibalulekile nanokudla ukudla okunomsoco okuphuma phansi emhlabathini kubaluleke kangakanani, ngoba kuvuselela amasosha omzimba ey'mpilweni zethu.

Izinhlelo angazithatha uLebo zokuthi kukhuphuke ukukhiqizeka kobisi lakhe ukuthi izinkomo zakhe azinikeze imijovo, ezokwenza ukuthi kwehle lwehle ubisi ngokwanele zikwazi ukuphila kahle zihlise ubisi bese ekwazi ukuthi imikhiqizo yakhe ibuyele esimeni ekwazi ukunikeza labo ahwebelana nabo ngobisi.

Indlela yokwabiwa kabusha bengenza, bengaqala phansi ngendlela yokuthi bonke abantu bekwazi ukuthola amanani alinganayo nabafaneleyo ukuze bonke abantu bazojabula emphakathini ukuba ngenze isinqumo esihle esijabulisayo esingathathi isayidi labanye noma ingxenye yabathile, kepha bonke abantu bezizwe bemukelekile ukuthi bayathinteka bonke.

Indlela engingayisebenzisa ukuthi umhlabathi wami ubuyele esimeni sokuvunda, ukusebenzisa amakhemikhali kungaba ubulongwe kungaba isitibhili sezinkukhu ukufaka phansi emhlabathini ngiphendule ukuze ngikwazi ukuthi iy'tshalo zami uma ngizitshalile zikwazi ukukhula kahle ngokushesha ziye phezulu ziphile phinde futhi zikhiqize imikhiqizo engiy'dingayo ngizokwazi ukuhwebelana ngayo.

Ukuba umlimi bese kuthi amakhasimende ehwebelane odwa ngamanani aphansi kumkhiqizo engisuke ngiyawudayisa. Lokho kukhombisa ukuthi shuthi umkhiqizo wami engiwudayisayo awubajabulisi ngokwanele yikho bewubiza ngamanani aphansi. Manje kumele-ke ngizame ukulungisa ukuthi konakele kuphi bese kukwazi konke ukuqonda.